Go dira digwapa go bonolo. Go le gantsi kwa mabenkeleng a go diriwa nama teng, kana ka sejatlhapi, o ka go bitsa slagi go tsewa nama ya kgomo kapa nama ya diphologolo tse di rileng, e a omeletswa. Ga ba fetsa, ba e tsaya, ba e inetsa mo teng ga vinegar. Ga ba fetsa go e inetsa mo teng ga vinegar, ba tla be ba tshela di-spice tse di ritseng, ba ba e tlogela e omelele, ke tsone digwapa.

Go ya ka kitso ya ka, ke metsi, ke letsatsi, ke moya. Mmu o kgona go itekanela ka dilo tseo le tse dingwe tse di farologaneng. Ke tla etsa sekai, fa kgomo e ntsha boloko ba yone bo tsenele mo mmung, mmu o o tlile go nna botlhokwa thata mo go ageng ntlo, mo go dileng ntlo, go etsa bodulo kana mmopa, go etsa dilwana tsa setso.

Ke tlhapi, ka gonne tlhapi e fana ka a iron, e fana ka vitamin, e fana ka calcium. Tlhapi e botlhokwa thata mo mmeleng wa motho. Le fa ba bangwe e kgona go ba ntsha seso, mme fela yone e botlhokwa.

Temothuo ya kwa teropong e ka thusa thata ditshingwana, ka gonne kwa teropong ga go tlhokagale, ke tla bua ka puo ya seeng, ga go tlhokagale di-minerals, di-carbon dioxide, di-decompose le di-organic matter tsa ditshingwana. Ka jalo, ke tsone tse di ka tokafatsang gore mefuta ya ditshedi kwa mafelong a ritseng e ka tokafala, ya etsa gore diphologolo di kgone go fula sentle, di kgone go nna le mmele, di kgone le go dira letseno jaaka mašwi, jaaka tšhisi, jaaka nama.

Ke ne ke tlile go lebelela yone climate-e le mofuta wa mmu. Ke etsa sekai ka segwete le khabetšhe. Segwete le khabetšhe go le gantsi di tlhoka mmu o o nang le metsi a mantsi, o kgonang go tsenwa ke metsi. Ke lebelele le seemo sa tlhabo, gore pula go le gantsi e na ka kgwedi efe, go ka jala segwete le khabetšhe.

Dikgwetlho ke gore di ka nna di a tsenwa ke malwetse, kana di a swa, kana di a fokotsega mo mmeleng. Ka jalo, ga go le jalo, nama ya teng e ka se nne le monate. Mme ditšhono e ka nna gore diphologolo tse e leng gore di babalesegile, di sireletsegile, di kry-a dikotla, nama ya teng e nna monate, ebile le morui a ka 'ira letseno.

Go ya ka nna, temothuo ya balemirui ba ba kgonang, ba na le dilo tsotlhe, ba ka thusa e nnye ka dilwana tse di tlhokegang gore le kana magae tse di tlhokang dilo. Gonne bonolo gore ba kgone go di fitlhelela. Ka jalo, ke nagana gore go ka etsa le gore botlhokego tiro bo sa nna ko godimo, go ka nna le gore dijo di sa tlhokega, go ka etsa ikonomi le gore le yone e seke ya nna ko godimo, e babalesege sentle, e kgone le go rotloetsa mongwe le mongwe.

Rooibos-o e botlhokwa thata ka madi. E thusa motho yo o nang le low blood kana yo o nang le cholesterol. E oketsa madi mo mmeleng. Rooibos-o e botlhokwa thata, le fa motho a le mo mmeleng a tshwanetse a ye go bona pelegi. Rooibos e botlhokwa thata le fa mosadi a anyisa kana le bagodi, ka gonne e ka fokotsa bolwetse jwa sukiri.

Dintšhe di ka baka malwetse mo diruiweng. Ka nngwe, kgwetlho e tona gore diruiwa di ka nna le bolwetse, ka gonne nama ya teng e ka be e sa itekanela ka ntlheng ya gore e ka be e tshwaetsegile ke dintšhe.

Ke ka etsa sekai ka nku, letlalo la nku, ga nku e beotswe, letlalo la teng le a bewa, le bewa mo letsatsing gore le omelele, le kgone go ka roka diaparo kana le kgone go ka etsa diaparo jaaka seope le diaparo tse dingwe tse di ka rekisiwang kwa mabenkeleng. Gape letlalo la nku le botlhokwa thata ka gonne le ka etsa gore mo mafelong a mangwe a thekenoloji ya teng le ko tlase, batho ba teng ba ka kgona go itirela madi. Go diriseng letlalo la nku ka botlhokwa, gantsi batho ba bangwe ebile ba dirisa letlalo la nku mo setsong. Dingaka tsa setso di kgona go dirisa le lone letlalo la nku go dira melemo, melemo e e thusang batho.